Ukutyala imali kwimigalelo kuluncedo kakhulu. Yindlela yokugcina imali okunye okanye yokonga imali kubantu abaninzi. Iye ibancede ke ekupheleni konyaka ngoba ekupheleni konyaka zininzi izinto ezidingekayo ezifuna ukuthengwa ibe imali ingoneli. Kanti ke xa uye wenza umgalelo wonyaka wonke niyakwazi ukuthi uzithenge zonke izidingo zakho. Kodwa kubalulekile ukuba ubajonge abantu ongena nabo umgalelo ungangeni umgalelo nabantu abangathembekanga ngoba uza kubethakala.

Ndingajonga okokuba zintoni ukwazi ukuzifumana kule medical aid. Ingaba ungakwazi na ukuya kwagqirha ngayo? Ingakwazi na ukuba ikungenise esibhedlele xa wonzakele? Xa unokuthi ube nomntwana ingakwazi na uyokubelekela esibhedlele? Ingathatha abantwana abangaphi okanye amalungu osapho amangaphi kwaye ibe yimalini na ngoba kubalulekile ukujonga okukuba aza kuthini amaxabiso kweli xesha siphila kulo.

Ililungelo lomntwana ngamnye ukufunda ngokomthetho waseMzantsi Afrika. Ngoko ke xa ndingazoyifumana imali yokuba ndifunde ithi loo nto kuphelile ngam nesikolo. Andizuphinde ndikwazi ukufunda. Kuthiwa mandiye phi, kuthiwa mandifunde ngantoni?

Siphila kwilizwe elinobugebenga kakhulu. Ayikhuselekanga ke into yokuba wamkele imali ngesandla. Ingcono kakhulu xa ungena kwiakhawunti yebhanka ngoba akukho mntu uza kuyazi ukuba yeyiphi ibhanka yakho kwaye akukho mntu uza kuyazi ukuba uza kuyikhupha nini na. Ungayikhupha ngexesha lakho elifunwa nguwe kwaye uyisebenzise ngendlela yakho efunwa nguye. Xa isesandleni ililifa lootsotsi nezigebenga ungaxuthwa uphele ungayifumani.

Ndingambuza okokuba kwenzeke ntoni kwimali ebeyinikwe ngabazali. Uza kuyisebenzisa entwenini le imali ayifuna kum, kutheni khona ngoku seyidinga imali nje engaqhelanga ukuyidinga.

Awubi naxhala lokuba uza kuleqwa ngamapolisa, akubi naxhala lokuba uza kuleqwa yiteksi. Imali yakho ikhuselekile, uza kuyifumana ngendlela efanelekileyo ngexesha elifanelekileyo. Akuhambi ubhekabheka unexhala lokuba uza kuleqwa okanye ungabanjwa.

Kuluncedo kodwa kuyabiza kakhulu ingakumbi kubantu abamkela imivuzo esezantsi. I-medical aid uyakwazi ukuthi ngoku unayo uthi xa kufuneka uyisebenzise kuthiwe imali iphilile. Abantu baphila phantsi kweemeko zoxinzelelo kakhulu, bayasokola ngoko ke ngenxa yeendlela ezibiza ngayo ii-medical aid baphela bengabi nazo.

Mandibulise kuni lusapho, ukuze ke esi sicelo senu mandixolise kuqala ngokunehleleyo. Ukuze isicelo senu sikhawuleze ndicela nize ne-ID yomfi. Nize namaphepha akhe abonisa ukuba uswelekele kwesiphi na isibhedlele kwaye abe esayinwe ngugqirha. Nakugqiba nize namaphepha enu epolisi. Loo nto ke iza kwenza ukuba isicelo senu sikhawuleziseke nemali yenu ikhawuleze ukuphuma ukuze nikwazi ukusebenza kakuhle, enkosi.

Indlu nokuba ijonge kweliphi na icala kum into ebalulekileyo kukuba ibe kwindawo ekhuselekileyo kwaye yakhiwe kakuhle kwaye ikhangeleke ibe nazo zonke izinto endizidingayo.

Olu sapho luncedakala ngokuba la mali ikhuselekile ebhankini. Akazukuyi peya ngesandla apho inokuxuthwa ngootsotsi namaphara. Ngokuthi ayoyipeya ebhankini angakwazi ukuya kuthenga nakweyiphi na ivenkile afuna ukuthenga kuyo, ekhuselekile engakhange abe imali yakhe isesichengeni sokoxuthwa.

Kungaba luncedo kakhulu ngokuba ndingaqhubekeka ne-interview logama ndithenga idatha. Andinakuqhawuleka efowunini ngokuthi ndihambe ndiphume ndiye kuthenga idatha okanye ndibe ndikhangela umntu ozoya kundithengela evenkileni. Ikhuseleke kakhulu kwaye yindlela elula yokuthenga leyo.

Zininzi iindlela zokuthenga indlu kodwa eyona yokuqala abantu abasoloko bayithatha yeyokuboleka imali ebhankini ze uyibhatale ngezavenge iminyaka engamashumi amabini. Ungakwazi ukuthatha eyeminyaka elishumi ubhatale indlu yakho uyigqibe ngemali oyibolekwe yibhanka. Kodwa indlela oyibuyisa ngayo uyibuyisa iminyaka engamashumi amabini okanye iminyaka elishumi. Uyakwazi ke nokuthatha i-personal loan ze yona leyo uyibhatale ngexesha ofuna ukuyibhatala ngalo. Ingayiminyaka emihlanu ingayiminyaka emithandathu kuxhomekeke kuwe ukuba uziva njani na. Kodwa eyona ndlela ikhuselekileyo yeyokuba uthathe ilowuni yokuthenga indlu.